Dinonyane tse ke dinonyane tse e leng gore re di bona ka letlha la letlhafula mme ke dinonyane tse di dulang di itumetse mme di opela letsatsi lotlhe. Mme di simolola mo mosong ka ura ya botlhano go simolola go fofa. Di rata go fofela kwa tlase ga loapi e le di .

Mekgwa mentšha e e leng gore motho a ka e dirisa go nosetsa dijalo, dilo tsa thekenoloji, ke dilo tse di tshwanang le metšhini ya . Metšhini e e leng gore o kgona go e tobetsa gore ka nako e e rileng e tshele metsi mme metšhini e e botlhokwa thata mo bokamosong bo ba thekenoloji ka gonne ga o seo e kgona go e tima, mme e itse bokao ba metsi a tshwanetseng go e dirisa mo go nosetseng dijalo tsa gago. E tlhaloganya le ka mokgwa o e tshwanetseng ya nosetsa ka teng, ka mo e tshwanetseng e simolola go nosetsa ka fa teng.

Mme batho ba ba ba itokafatsang go bereka kwa masimong gongwe kwa dipolaseng. Ba ka simolola ka go ya kwa ditleliniking mme ba kgona go etsa ditlhatlhobo, ba kgona go simolola go bona boitekanelo ba bona mme le go ikatisa gore ba kgona go nna ba ba sireletsegile ga ba simolola ba ba reka ko dipolaseng. Ba kgone go nna ba itekanetse ka metlha, ba itse ditshwanelo tsa bone gore ba tshwanetse go etsang, ba tshwanetse go bereka yang mo meberekong ya bona.

Ke akanya gore ka nako ya, ya go kgetlha ke nako e nakong dipula di na mme ka nako yone ya go kgetlha dilo tse re di kgetlhang gongwe dijalo tse re di kgatlhang ke ditsie le mefero. Mme ke yone dijo tse e leng gore batho ba le bantsi ba di rata mme ba di jwala ka nako ya tsona.

ya go ntsha matlalo a diphologolo, a ntshiwa ka gonne matlalo a teng ya be e le nako ya gore a ntshiwe gonne a be a simolola go bontsha go nna sebaka mo phologolong, gongwe ya simolola go etsa phologolo gore e sa nnisega, phologolo e ka simolola ya lwala. Mme se se dirisiwang go ntsha matlalo a diphologolo di tsenngwa mo metšhining gongwe di tshasiwa oli e e leng gore e di thusa go ntsha matlalo a teng gore go nne bonolo gore matlalo a kgone go tswa mme go tlhoge matlalo a mangwe mo phologolong.

Tsa merogo e e gongwe e jewang mo lefatsheng, ke dijo tse di tshwana ka nang le le dinawa. Ke ka ntlha ya gore ke dijo tse e leng gore ke dijo tse di itekanetseng mo masoleng a mmele mme le baokelo ba rata go bolelela gore e nne tsone dijo tse e leng gore motho o a dija o phela a dija. Ke dijo tse e leng gore di thusa masole a mmele gore a kgone go lwa le tsotlhe le malwetsi a a ka tshwarang.

Tlhapi ya tuna ke tlhapi e tshwanetseng e e nang le dikotla tsa mmele mme o ka fitlhela dikotla di le dintsi mo tlhaping ya tuna. Mme e tsenngwa mo tin-ing gonne ga o e tsentse mo tin-ing e kgona go nna sebaka mme ya se ke ya senyega. Mme tin-e e dirisediwa gore le ga e ka wa e seke ya thubega gongwe e seke ya tshologa.

Go dira nama digwapa ke nngwe ya tsela ya go boloka dijo. Ga o batla go dira digwapa o simolola ka go segelela nama bosesane mme o e bate fo go leng gore go tla nna bollo fo teng gongwe go utlwagala bollo ba letsatsi fa teng. Mme o tlogele mana foo gore e ome e utlwe bollo, morago o tlile go e tshela tseo ditlhokego tse o di batlang gore e nne monate.

Maungo a na le seabe se se tona mo boitekanelong gonne a naya maatla mo mothong gore a kgone go etsa tsa a tshwanetseng go di etsa. Gongwe gape le boitekanelo ba gage o nna le boitekanelo bo bo tlhwatlhwa, bo e leng gore ke motho yo e leng gore o dula a itekanetse le malwetsi ga a mo tsene sepe.

Dingwe tsa dikotsi le ditlhaelo tsa go ntsha matlalo a diphologolo ke gore diphologolo di tlile go gatsela mme e nngwe ke gore diphologolo di ka simolola di a tshwarwa ke malwetse a a rileng a di .